Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data, di ama batlhokatiro thata ka tsela e e leng goreng ga ya siama, ka gonne madi ga a yo, and ga madi ga a se teng it means gore motho a ka se nne le data, yaanong ge, go botlhokwa gore ba ise ditlhokwa tsa bone di ye ko tlase, ka gonne ga di se le gore go tlase, ba go tlhoka tiro ba ka se kgone le go batla mmereko, ka gonne malatsi a go batla mmereko, o kgona go batla go mmereko o le ka data. Janong ge go important-e gore ditlhotlhwa tse, di ye ko tlasenyana ka gonne batho ba o tlhoka mmereko, ga ba kgone go apply-e ditiro and e ditiro di tlhoka data, di inthanete, go ira di-CV dilo tseo tse tsotlhe. Janong dilo tseo o kare di ka ya ko tlase ka gonne a di thusa batho ka niks, ka niks-niks-niks.

Yes, mo nakong ya gompieno go dirisiwa di data thata for internet-e, jaanong ge, nna, data ya ka, ke reka jang, ke reka student data, se e leng goreng ke fourty-nine rand seven days weakly, ke five gig daily, five g night. Data eo e nthusa thata mare ga se data e leng gore enough ka gonne ke na le go bereka online-e ke dire di savoir, so jaanong o kre-e ke balance-e ka data ya bosigo, up until ka five-e, mare ke thusega gape, ka data ya sekolo e leng goreng ga ke patele sepe for yone ya sekolo ba tsenya ten gig daily, twenty gig night, ya kgwedi, so he e fela eo ka two weeks than ke kgona go loader students data e se e leng gore ke a se reka. Ke reka fourty-nine rand-fourty nine-rand, e bu ka yona ka tsela e o.

Tlhwatlhwa ya data e ke rekile mo kgweding e fitileng, ke rekile data e leng goreng ke ya MTN student data, or student plan. Data ya teng o kgona go reka ya fourty-nine rand weakly, and then ha o fetsa go reka ya fourty-nine rand weakly, o kgona gore o e redeem-e data ya gago, o e reedemele for students data which is fourty-nine rand as I said before, and then data ya teng ke a beke, o kry-a ten gig recharge five gig daily, and five gig night, and then ke ya seven days, than o kgona go e renew-a, ga se ya go recare-a, o kgona go e renew-a ga e fela. Data ya teng ke data e molemo thata ka gonne ya thusa, ebile ke kgona go kopantsha le ya sekolo gore e sa nke ya ntatlha ko tseleng ebe data e feleletseng e le ka tota. Mme geng data ya teng, ke data ya MTN mare ya bana ba sekolo o tshwanetse gore o be below twenty-five years.

Ka data ya di-gig tse fourty off which ke fourty daily and thirty gig night. e leng gore e tla nthabisa thata and e ka kgona gore e and last e kgwedi yotlhe, ke bolela jang because of data fourty gig e bereka thata motho ga a ire only fela go saver-a fela inthanete. Mare motho o lebeletse gore o dira di-saviour online, o na le go bereka online-e so data ya bo di-gg tla thusa thata, and gape le for dilo tsa sekolo e tla thusa thata data e o, e tla ba molemo thata ka gonne go ba boima gore motho a access dilo tsa sekolo o sena data and ntho engwe le engwe e nyaka internet-e mo bophelong ba gone yanong. So is very important-e gore motho a be le le gig tse e leng ko godimonyana, gore motho a kgone go berekisa internet-e, kgwedi yo yotlhe fela yalo.

Go tsenngwa gwa mafaratlhatlha a five g a go berekisa lebelo, ke akanyo entle thata e o ka gonne go berekisa internet-e malatsi a, ke ntho e leng gore re bereka ka yona le ko di office-ing. Jaanong ke kakanyo e ntle thata e o e tla thusa thata le bana ba sekolo, gore le bone ba kgone go irang mebereko ya bona ya sekolo ka gonne di-exam tsa nou yana di online-e, o kry-e bana ba sokola ka internet-e, ka internet connection ya bona, ya sokodisa thata yalo gore a re batle gore go nne yalo. Re batla gore bana ba kgone go pass-a sentle ko dikolong, ba kgone go pass-a mebereko ya bone. Jaanong go berekisa five g, ke akanya entle thata, e le gore e tla benefit-a bana ba botlhe, le motho bo botlhe.

Okay, go reka data go simple maar-a not thata yalo, lantlha o tsenya network-e o e nyakang nna ke berekisa MTN, so for MTN o loader-a airtime pele ga o fetsa go loader-a airtime o tsenya data ya gago wa converter-a, airtime ya gago, especially ga o le ka mo tlase ga twenty- five, and then o e berekisa, gona le ya day gona le ya night, and then o kgona gore o berekise student data ka nako e o batlang ka yone ka gore ke five gig e ga o ka save-a two hundred ka kgwedi o kgona go reka ka beke. Beke le beke o kgona go reka five gig ya gago, ya student data le students town e teng data ya teng, e leng goreng e nale di-discount thata. E leng goreng ba eleditswe for batho ba pleke ba ba nnang mo e botoka thata ka tsela e o.